Ewe, izityalo zithande ukuncipha xa kushushu kakhulu kuba sithi ke xa siziqwalasela ezi zityalo xa zithe zatshiswa kakhulu mhlawumbe lilanga, ziye ziphelelwe ngamanzi zome. Xa sele ze ziphelelwe ngamanzi zoma zilale ngamacala, ezinye zohlukane namagqabi azo. Ezinye amagqabi azo athi atshintshe umbala, uzifumane sele zimdaka ngokombala okanye ziiqanda ngenxa yobushushu obunintsi okanye kokunye uzawuzifumana ezifana nezipinatshi zileli ngamacala ngenxa yobushushu. Ngoko ke yiloo nto ndisithi izityalo zithanda ukuncipha xa kushushu kakhulu.

Ewe, zikhona izityalo endakhe ndazibona ziqhuba ngcono ngexesha lonyaka elomileyo. Izityalo ezifana neminqathe kanye nezityalo ezifana okanye iziqhamo ezifana nama orenji zezona ezikhe ndakhe ndazibona nasekhaya zithi ukubonakala ngeli xesha lonyaka elomileyo. Kuba kwanophando kwabafundileyo kwizifundo ekuthiwa yiGeography, omnye utitshala wakhe wema phambi wethu ethi nekhaphetshu nayo iyakwazi ukuba ityalwe ngalo ixesha lonyaka elomileyo, ixesha lasebusika kuba iyawuthanda iyalithanda iqabaka ikhaphetshu. Ngoko ke zikhona ngokwenene izityalo endakhe ndazibona ezilungayo xa sele komile okanye ngexesha lasebusika, ikhaphetshu, umnqathe kunye namaorenji.

Iihagu ziyakhawuleza ukukhula futhi azithathi ixesha ukuba zikhule. Kwaye xa sele zizala zizala kanintsi futhi xa zizala, zizala abantwana abayinqwaba. Yiloo nto ke umfama nomfama kufanele uba azimisele ekutheni enze imveliso yeehagu kwifama yakhe kuba ihagu kwayona ithi ibe yinyama ngelo lixa kusalindwe ezinye izilwanyana okanye enye imfuyo edlekayo, kuhle ukuba kube kubanjiswa ngayo ihagu ekhawulezayo ukukhula, ekhawulezayo futhi nokuba yande.

Athi ke ancede ngokuba abantu bathi bakwazi ukuzimela, bakwazi ukuzenzela ukudla kwabo kunokuba urhulumente athenge ukudla kumanye amazwe. Abantu bathi ke bakwazi ukuba bazenzele okwabo ukudla xa bethe bafundiswa ngezolimo. Ithi ke loo nto incede kwezoqoqosho ilizwe loMzantsi Afrika ekutheni akukho mali ikhutshwayo kuyothengwa kwamanye amazwe. Kunoko kusuke kuququzelelwe abantu aba aba sele bathe bayiqala into yezolimo, bakhuthazwe ngokunikwa eyo mandlana ukuze bakwazi ukuthenga iimfaneleko zakhona ezolimo futhi bafumane neemfundiso ezithe vetshe malunga nezolimo. Yonke le nto ithi incede kakhulu.

Ukuncedisana namanina ukuba akhuphisane kwizinga elingana namadoda ikhona iminyango ethe yavulwa. Loo minyango ifana nemfundo. Imfundo ithe ke kwenziwa ukuba wonke umntu afumane imfundo elinganayo. Elibhinqa okanye eyindoda, imfundo ithe yavalwa ukuba wonke umntu akwazi ukufumana isikolo. Alisekho elaa lixa apho bekuvunyelwa khona abantu abangamadoda kuphela uba babe bayafunda. Emveni koko kukhona nento yokuba abantu bonke abasebenzayo babhatalwe ngokulinganayo, nendlela le yokuqeqesha baqeqeshwe ngokufanayo ukuze balungele ukusebenza noba kuphi na, emveni koko babhatalwe ngendlela elinganayo.

Luyichaphazela ngendlela engekho ntle into yongaqiniseki uba umntu uzokusebenza okanye angasebenzi. Ngokuba xa usebenza kokunye uye ubeke imali, ngoku xa ungaqinisekanga ukuba uzosebenza okanye awuzusebenza, ithi ke loo nto awuqinisekanga uba uzawukwazi na ukuyibeka imali okanye imali engakanani. Okanye uzawuthengani uyithenge kanjani njani, nini okanye ngabani ixesha. Yonke loo nto yenza nje umntu ahlale engaqinisekanga uba le nto ayenzayo uyenzelani.